Kunomthelela wokuthi ugcina usuhamba izindawo ezahlukahlukene kanti ngenkathi uhamba izindawo ezahlukahlukene baningi ababona ikhono lakho, okukwenza lokho ugcina usuphumelela ngempilo ngenxa yokuthi ubuhamba ngezemidlalo esikoleni obukade ufunda kuso.

Umsebenzi wokusebenza ngokuzilibazisa ungenisa imali eningi ngokuthi uyakwazi ukuthi ufinyelele emakethe enkulu, futhi ubeke amanani aphezulu kule nto osuke uyithenge emakethe enkulu uma usuyidayisa uyidayise ngamanani aphezulu. Okunye ukuthi uyakwazi ukwenza imisebenzi eminingi ngesikhathi esisodwa, okusho imithombo eminingi yemali, okunye futhi ukuthi awunciki, awunciki emuholweni owodwa. Ungafika nezinye izindlela ongavuselela ngazo okanye ukuthi wenze imali eningi.

Ezingenzakala ezinye zazo ukuthi abafundi bengagcina beba nolwanzi olunzulu ngesintu, kanti futhi okungenza lokhu ukuthi besihloniphe isintu sabo bengasilahli. Okanye abanye bengaveza amakhono abo ngemidlalo yesintu, okungenza lokho bagcine bevela nakomabonakude ngale midlalo yabo yesintu, begcine bephumelele nasempilweni.

Omunye wabangani bami wadumala kakhulu ngoba wayengaphumeleli, kanti wazibona sesimvalela ngaphandle ngoba thina sasiphumelela yena angaphumeleli. Kanti abangani bami basabela ngokuthi bemduduze okanye bemtshele ukuthi isikhathi sokuthi aphumelele kwi-game esiyidlalayo siyeza, akusho ukuthi ngoba engaphumelele manje angeke esaphumelela.

Into engingayenza ukuthi ngibheke umdlali osekhathele uma ngibona ngathi khona umdlali usekhathele, bese ngisebenzisa lelo thuba ukuthi ngifake uNomalanga ukuze abantu bezobona ikhono okanye bezobona ukuthi ibhola likanobhutshuzwayo naye uyakwazi ukulidlala. Kanti ngalokho abantu bayoqala bemufake okanye bemdlalise ibhola kanti lokho naye kuyomenza azibone ebalulekile, kanti futhi kumenze alithande kakhulu ibhola likanobhutshuzwayo agcine esephumelele nasempilweni. Ngoba into ebaluleke kakhulu abantu ohlala kubo nabo ukuthi bakuphatha kanjani ngabe bayalibona na ikhono onalo okanye abaliboni, ngenkathi belibona nawe uzibona uwumuntu ofuna ukuwuphusha uze uyophumelela.

Umdlalo wethegi ngumdlalo wengane lapho umuntu oyedwa enguthegi ezama ukuthinta abanye kuze bandlulisane lowo msebenzi, uma ethinta omunye lowo osaba yithegi bese eqhubeka nomdlalo, abanye bayagijima begweme ukuthintwa. Umdlalo awunamphumela ukunqoba inhloso wukuzijabulisa kuyinto ejabulisayo ikakhulukazi ebantwaneni ngoba idinga ukunyakaza okukhulu, ukuhleka, nokudlala ngokukhululeka. Nakuba abantu abadala bengasawudlali kaningi unokwenza kube mnandi uma uwudlala njengengxenye yokuzijabulisa noma ukuzivocavoca.

Ngicabanga ukuthi izinto ayekade ezidweba wayehambe ebonisa abantu okanye wayephinde ezifake ezinkundleni zokuxhumana lapho kunabantu khona abazozibona bazithande, bese bafuna ukuba bazithenge. Kathi ngenkathi kusenjalo kwenza lokho ukuthi ube nabantu abaningi abazojabulela umsebenzi wakho, baphinde bakweseke okanye bawuthenge.

USibani angaguqula uthando lwakhe lwemidlalo yevidiyo lube yinto enenzuzo ngokulandela izinyathelo ezilula. Okokuqala kumqoka azi ukuthi uthanda ini kakhulu emdlalweni ukuze akhethe indlela efanele njengokuba e-YouTube-a, umbhali wokubuyekeza imidlalo noma umfundisi wamaqhinga. Akudingi ukuba nethalenti eliyinqayizivele kuphela kodwa kudinga ukuzijwayeza okuningi, ukuzimela nokufunda amakhono angeziwe afana nokuhlela amavidiyo, ukuxhumana kahle, nokusebenza nobuchwepheshe. Ukujoyina imiphakathi ye-gaming kungamvulela amathuba amaningi futhi kumsize akhule kulolu hambo.